Ndi tshi thoma u vha na garaṱa yanga ya u tou thoma ya tshikolodo ndo tou wana luṱingo lu tshi bva banngani, holwo luṱingo lwa ntsumbedzisa zwa uri ndi na thendelo kana ndi na khiredithi i ne ya vha uri ndi nga kona u i wana musi ndo no ṱalutshedziwa zwoṱhe nda pfha ndi tshi zwifuna, ndo mbo ḓi pfhi kha ndi rumele khophi ya bugundaula kana khophi ya ID nda dovha hafhu nda pfhi ndi rumele na khophi ya pay slip kana hezwiḽa zwine hapfhi ndi tsumbo ya uri ndi a hola kana ndi a shuma, ndori ndo no ita zwenezwo zwo nda wana ndi tshipfi hayi ndo tendeliwa kana ndo aphuruviwa zwa uri ndi wane tshikolodo kana zwine zwapfhi ndi credit card.

A thi ngo tou vha na khaedu dzi no tou pfhi mini vho lini musi ndi tshi dzhia heyo gai garaṱa ya tshikolodo sa musi i vhone vha banngani vhe vha tou mpfonela vho ngwana nahone ndi siho fhasi ha mutsiko wa u ṱoḓa tshelede lwa tshihaḓu.

Kha muthu ane a khou dzhia garaṱa ya tshikolodo lwa u to thoma ngeletshedzo yanga ndi ya uri, a songo hangwa zwa uri heyo tshelede i ne a vha o netshedziwa yone uri a i shumise a si yawe ndi ya vha banngani, nahone nzwalelo dzine dzavha dzi tshi khou ṱoḓea murahu musi o i shumisa heyo tshelede ndi nnzhi vhukuma a songo sokou i shumisa kha zwiṅwe na zwiṅwe zwine zwa vha uri a si zwa vhuṱhongwa, tshiṅwe hafhu ndi tsha uri kha lingedze zwa uri arali a tshi shuma muholo wawe u dzhene kha yeneyo akhaunthu ya heneyo garaṱa hezwo zwi a thusa uri dzi interest kana dzi nzwalelo dzi si to gonya tshifhinga tshoṱhe dzi vhe fhasi zwi a thusa.

Nḓila ya khwine ya u fhambanyisa tshaka dza garaṱa dza tshikolodo ndi u lavhelesa nzwalelo dzine dza vha dzi tshi khou dzhenisiwa nga bannga dzo fhambananaho, muthu kha sedze uri ndi ifhio bannga ine ya vha i tshi khou dzhenisa nzwalelo dza fhasi kha dziṅwe dzi bannga honeha tsha vhuṱhongwa nga mannḓa kana zwa ndeme ndi zwa uri muthu a songo shumisa garaṱa ya tshikolodo kha tshiṅwe na tshiṅwe tshine a vha a tshi khou renga, kha i shumise kha zwine zwa tou vha zwa ndeme nga maanḓa zwa dovha zwa vha zwa tshihaḓu. A dovhe hafhu a ite vhutanzi ha uri muholo wawe u dzhene kha yeneyo akhaunthu ya yeneyo garaṱa zwi a thusa uri nzwalelo dzi vhe fhasi.

Nṋe ndo guma kale nga maanḓa u ita khumbelo ya garaṱa ya tshikolodo, ndi zwiḽa kale musi heyo garaṱa wo vha u tshi wana hu musi vha banngani vho tou founela vhone vhaṋe kana wo toya bangani, ubva tshe ha thoma zwa dzi app kana zwa internet hayi athiathu dovha hafhu nda ḓi wana ndi tshi khou ita heyo khumbelo.

Muthu musi a tshi khetha akhaunthu zwi vha zwi tshiya nga uri mbuyelo ndi dzi fhio, arali utshikho khetha akhaunthu ya u vhulunga tshelede tshifhinga tshoṱhe u a ḓi wana hu tshi khou pfhi mbuyelo kana dzi benefits kana dzi interest nzwalelo dzine wa dzi wana dzi ngavha dzi nṱha kha heyi iṅwe akhaunthu, hezwo ndi zwone zwine zwa ita uri muthu a ḓi wane a tshi khou khetha akhaunthu nkene ya u vhea tshelede kana ya u vhulunga tshelede a songo dzhia heyi noni iṅwe ya u vhulunga tshelede tshihulwane ndi tsha uri u vha o sedza nzwalelo kana mbuelo ya hedzo akhaunthu dzo fhambanaho.

Akhaunthu ya dibosithi yo dzudzanywaho ndi humbula uri ndi heiḽa ine wa vha wo dzudzanya na bannga zwa uri kha hezwi zwiimiswa zwo fhambananaho zwine nga ṅwedzi nga ṅwedzi zwa vha zwi tshi khou dzhia kana zwi zwa vha zwi na thendelo ya u dzhia masheleni makene kha heyo akhaunthu, ndi yone akhaunthu ya dibosithi yo dzudzanywaho heyo.

U thoma u vhulunga tshelede yau hu tshe na tshifhinga kana u tshe muṱuku nga u ita dibosithi yo dzudzanywaho, zwi u thusa uri musi hu tshi yo swika tshifhinga khamusi tsha uri u kho ṱoḓa u renga goloi kana a khou ṱoḓa u fhaṱa muḓi kana u khou tama u thoma muṱa hu vhe hu uri wo no vha na tshelede yo no vha hu na nzwalelo dzo ngaho uri gadu.

Muthu a nga si kone u tou khwaṱhisedza zwa uri vhukuma mobaiḽi money iya thusa vhathu kha u langa tshelede yavho khwiṋe u kona u langa tshelede khwine zwi ḓi tou bva na kha muthu ene muṋe ngauri nga kha mobaiḽi money zwi nga ḓi mushumela hoyu ane a khou rumela tshelede, ngauri u a kona uri musi ono dzula a sedza kha tshitatamennde tshawe zwa uri tshelede ye nda i bvisa ndo i rumela kha nnyi na nnyi a a tshi khou sedza dzi nomboro dza vhathu vhe a rumela khavho tshelede. Hu ḓinga na havhaḽa vhane vha khou ṱanganedza zwi bva kha vhone vhane vha nga ri musi vho ṱanganedza tshelede vha to ḓi vhudza vhone vhaṋe zwa uri a thi khou i bvisa yoṱhe iṅwe ndi khou i sia hanefho nga ngomu nda i shumisa tshifhingani tshiḓaho, hone arali muthu a sinaho vhulangi ha vhuḓi a nga si kone nga kha yone mobile money.

Life cover phoḽisi unga ḓifanyisa na heiḽa thulusi i no pfhi hamula ine musi lufu lwo swika muḓini wa lu fanyisa na tshi ḓumbumukwe tsho fuḓululaho ṱhanga ya nnḓu vhathu vha sala vha tshiniwa nga dzi mvula vha tshi fhiswa nga ḓuvha, musi u tshi ṱoḓa u vhuyedzedza zwithu ngonani life cover phoḽisi i a kona u shuma sa hamule ya u khokhomedza ṱhanga ya vhuyelela vhathu vha dovha hafhu vha ḓiwana vhe fhasi ha murunzi vha si tsha ṋiwa nga mvula vha si tsha fhiswa nga ḓuvha.

Tshithu tshithihi tshine tshiṅwe tshifhinga nda pfha ndi sa tou pfhesesa zwavhuḓi mafhungo haya a dzi account dza banngani ndi hedzi tshelede dzine dza pfhi ndi dza tshumelo kana service chargers, tshiṅwe tshifhinga wa wana dzo to ima zwavhuḓi kha hounoni ṅwedzi wa wana tshiṅwe tshifhinga kha ṅwedzi une wa tevhela dzi sa tu ṋea ṱhoho zwavhuḓi. Tshiṅwe tshifhinga wa wana u tshi ṱanganyisa dzi tshelede dzawe hone dze dza kokodziwa hutshipfi ndi dzi service chargers wa wana dzi nga nṱha vhukuma ha heiḽani ye wa vhudziwa ngayo musi utshi kho vula account ya bannga.

Zwavhuḓi zwine zwa nga itea musi ndo ṋanga u badela loan nga u ṱavhanya ndi zwa uri dzi interest dze nda vha ndo tetshelwa dzone kana tshelede ye nda vha ndi tshi ḓo fheleledza ndo badela yone arali ndo vha ndo badela nga zwiṱuku kana nga u ongolowa ndi vha ndo dzi kunda hedziḽani dzi interest, zwa dovha hafhu zwa mphaṱela na dzina ḽa vhuḓi kha vhanevho vhane nda vha ndo dzhia khavho heyo ḽounu.

Akhaunthu ya bannga ndi thendelano ine nṋe nda vha ndo dzhena khayo na vha bannga, thendelano ya uri ndi ḓo vha ndi tshi khou vhea tshelede yanga henefho kha yeneyo bannga kha heneyo thendelano hu dovha ha vha na tshipiḓa tsha uri arali ndo vhea tshelede henefho tshifhinga tshikene i a wana nzwalelo dzo imaho nga uri. Tshiṅwe tshifhinga i ngavha i account ine nda vha ndi tshi khou ri ndi ḓo ita nditshi ṱumbula khayo u fana na account ṱhamusi i no to ngari ndi revolving account ndi ine arali wo i dzhia wa kona uri musi hu tshi khou vhea wa dovha wa ṱumbula khayo itshi ḓi tonga tshelede ine vha khou hadzima itshi ḓinga tshelede ine yavha yau, fhedzi i account ine ya vha i tshi khou tshila uya na uya ndi ngazwo itshi pfhi ndi revolving account.

Arali bannga dzo vha dzi tshi ita uri zwi leluwe kha vhana u vula account ndo vha ndi tshi nga ita uri vhana vhanga vhoṱhe ubva vha tshi kha ḓi vha vhaṱuku a tshi to thoma fhedzi grade ya u thoma a vhe na account ndo ṱuwa nae banngani a vula account a kona u i vhona tshelede a kona u guda uri tshelede i langisiwa hani a tshi kha ḓivha muṱuku, ngauri zwa zwino ri a tendeliwa u vula account utshi kho vulela ṅwana fhedzi heyo account ya vha i tshi khou langiwa nga iwe mubebi wa wana ṅwana a si na nḓivho na zwa uri tshelede ine ya kho ya vuleliwa yone account i khou tshimbila hani zwa mu sia u ḓivha tshelede zwi tshi ḓa tshikhalahelo.

Sa muthu ndo no tshenzhelaho kha hezwi zwa dzi ḽounu dza banngani arali bannga ya re kha nṋe ya ntendela unga badela ḽounu lwa miṅwaha minzhi zwi nga si tou pfhi zwia ntakadza lu no pfhi mini, nga nṱhani ha uri ndi vho zwi ḓivha zwa uri arali ndo dzhia tshifhinga tshilapfhu u fhedza u badela ḽounu yanga zwi amba uri na nzwalelo dzine bannga ya vha i tshi kho dzi wana kana i tshi khou dzi dzhenisa kha heiḽani ḽounu yanga dzi fheleledza dzi nnzhi zwa ntsia ndi tshi vho badela tshelede nnzhi nga maanḓa nga nṱhani ha nzwalelo dzo dzhenaho nga lwa miṅwaha minzhi.